Mina hi ku vona ka mina ni vona swi ri swa nkoka ku avelana hi vuntshwa eka misava eka tiko ro fana na ra Afrika-Dzonga. Tiko ro fana na ra Afrika-Dzonga i tiko leri nga hanya ehenhla ka ka ntshikelelo ngopfu hikokwalaho ka nkarhi lowu a ku ri na mfumo wa xihlawuhlawu, naswona loko ku averiwa misava hi vuntshwa swi endla leswaku vantima na lava nhlonge yo basa va va na ndzivalelano. Then loko va avelana hi misava va avelana misava swi endla leswaku vantima na vona va kota ku tirhisa misava leyiwa for swilo leswi swi nga ta va vuyerisa mayelana na vubindzuri, swilo swo fana na swa agriculture swi nga swa vurimisi, va nga swi tirhisa leswaku va va endla swo dya ehenhla ka misava leswi swi nga ta endla leswaku na ku hlupheka ku pumbeka endhawini.

Loko ku va na ntirho lowu emugangeni wa ka hina, swi ta endla leswaku vatshami va muganga va kuma mintirho. Naswona lava va endlaka swa vurimisi, va ta kuma mati hi ku olova loko se damu ri herile. Loko va kuma mati hi olova swi ta endla leswaku va nga ha fambi mpfhuka wo leha va lava mati leswaku va ta ma tirhisa eka leswi va nga ta va va swi byarile emasin'wini. Naswona swi endla leswaku varimisi va va va va safe va hlayisekile va va va hlayisekile loko va kuma mati. Loko va famba empfhuka wo leha swi endla leswaku nkarhi un'wani va famba laha ku ku kalaka ku nga tengangiki naswona va nga dyiwa hi swiharhi.

Ku fa ka tihuku swi nga endla leswaku tikhampani leti tirhaka hi matandza ti nga vi na mbuyelo wo le henhla. Hikuva loko tihuku ti kha ti fa, ku sala tihuku ti va ti ri kha ri ti ri ti ntsanana la khamphanini se ti va ti endla matandza ma va ka ma nga enerisekanga, khamphani yi va na mbuyelo wa le henhla. Xin'wani ndzi nga ta xi languta i ku gonya ka mafurha loko mafurha ma kha ma gonya, vaxavi va durheriwa hi ku xava mafurha leswi endlaka leswaku va nga xavi matandza. Xin'wana hi nga ta xi languta i ku xaveka ka nyama, loko nxavo wa nyama wu kha wu ya hansi swi endla leswaku vaxavi va teka va tirhisa mali kumbe xuma lexi a va fanekele va kha va xava matandza va xava nyama hi xona.

Ndza xi amukela xikombelo xa n'wina tanihi muthori wa mina, kambe na mina ni kombela leswaku vutirhi lebyi ni nga ta va ni kha ni tirha ehenhla ka byona, ku va vutirhi lebyi hlayisekeke. Vutomi bya mina a byi vi byi hlayisekile. Naswona ni kombela leswaku muholo lowu ni wu holaka for sweswi wu engeteriwa hikuva ni ta va se ni kha ni tirha ntirho wa navusiku.

Ina swi nga engetela. Etindhawu ta le madorobeni se ti tele swinene, naswona a ka ha ri na vutshamo. Kambe loko vanhu va averiwa misava swi ta endla leswaku va nga ha tali ngopfu le madorobeni. Va kha va andza va ya na le makaya va ya tshama kona. Va endla leswaku na ndhawu le ya le makaya, na yona yi kha yi andza, yi hluvuka, yi va leyi yi yi ndhawu leyi nga ta va yi kha yi sasekile.

Vatirhi vo tala va le mapurasini va kumeka va kha va hola mali leyintsongo. Naswona ku na tinguva tin'wana leti va kha va kumeka va nga ri na mintirho hi tona. Leswi swi endla leswaku vutomi byi kha byi va tikela, hikuva mali yi tirhisiwa siku masiku hinkwawo, kambe vona va va va kha va pfumala mali hi nkarhi wolowo. Xin'wanyana a va koti ku kunguhata swilo for nkarhi lowu taka, hikuva swi nga endleka leswaku eka nkarhi lowu va lavaka ku ku kunguhata hi wona, eminkarhi leyi va kha va va ta va va kha va pfumala mintirho hi wona. So leswi swi va tsandzekisa ku ku ku endla ku rhandza ka ku navela ka vona.

Leswinene hileswaku vurimi bya ndhavuko a byi kha byi tirhisa manyoro, naswona manyoro lawa a ku tirhisiwa vulongo bya tihomu. Vulongo bya tihomu a byi onhi misava. Xin'wanyana hileswaku vurimi bya ndhavuko a byi durhi, hileswaku ku va ku kha ku tirha munhu. Kambe lexo biha hi swona hileswaku munhu a nga koti ku tirha na ndhawu leyikulu, hikokwalaho ko pfumala switirhisiwa. Naswona ntshovelo lowu va ka wu kha wu kumeka a ku vi ntshovelo lowu va ka wu wa xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga cinca ndhawu leyi ni kha ni tirhela eka yona. Then vukorhokeri bya nseketelo wa vurimi, ndzi ta kombela leswaku va ndzi pfuna hi switirhisiwa, manyoro, na mati lawa tengeke, lawa pfumelaka tikhemikhali. Hikuva loko mati ma va ma ri na tikhemikhali khemikhali yin'wana, ma nga endla leswaku swimilani swi fa. So hi ta kombela na net yo pfala laha henhla, leswaku swimilani leswi hi nga ta va hi swi byarile swi nga ta taleriwi hi dyambu, swi kuma dyambu hi ndlela leyi ringaneke.

Vuhumelerisi bya swakudya eka tindhawu leti, byi ta va byi ri hansi swinene. Naswona leswi swi kombekisa leswaku swakudya swi ta va swi kha swi kumeka hi nxavo lowu nga ta va wu ri henhla. Leswi kombisaka leswaku ikhonomi ya tindhawu leti, i ta va yi ri hansi hi nkarhi wolowo.

Mina a ndzi ta ku, munhu loyi a nga na vutsakelo bya swa vurimi, a lavi ndhawu kambe loko a kume ndhawu a ta laha ku nga na vuseketeri bya swa vurimi, a ta kombela mbewu na switirhisiwa leswaku a ta ya a ya byala. Naswona after nkarhi i fanele a ya a ya chekiwa leswaku vurimi bya wena byi fambisa ku yini naswona wa thola vanhu na?

Xo sungula ni ta kombela vanhu va le mugangeni leswaku va nga lahleteli thyaka laha minkoveni. Hikuva leswi swi endla leswaku mati lawa ma kumekaka laha minkoveni ma nga ha fambi kahle naswona ma va se ma nga ha basanga. Swin'wani van'wamapurasi va fanele va endla leswaku va va na ndhawu laha va nga ta va va stora koho mati kambe mati lawa, ku fanele ku va na phepha, phepha leri nga ta va ri siva mati le hansi leswaku mati lawa ya nga heli hi ku hatlisa.

Van'wamapurasi lavatsongo va fanele va endleriwa ndhawu leyi va nga ta va va kha va ya kona va ya dyondzisiwa hi switirhisiwa leswi tirhisiwaka thekinoloji. Hikuva va nge nyikiwi switirhisiwa leswi tirhisiwaka thekinoloji, va nga dyondzisiwanga. Leswi swi ta endla leswaku va nga tirhisi switirhisiwa leswi hi ndlela leyinene, kambe loko va dyondzisiwile va ta tirhisa switirhisiwa leswi hi ndlela leyinene. Hikuva switirhisiwa swin'wana swi na vunghozi loko munhu a nga na vutivi bya swona.

Hi ximumu ni nga byala matamatisi na ti-watermelon hikuva leswi a swi lavi ndhawu yo titimela. Kambe hi xixika ni nga byala xipinichi na khavichi. Xipinichi na khavichi swi lava endhawu leyo titimela, kambe dyambu swi va swi kha swi ri kuma kambe ri nga talanga.

Xo sungula u ta teka magoza lawa. U ma hlantswa, loko u ma hlantswile then u ma khata hi ti-piece, then loko u ma khatile u ma faka henhla ka tray, loko ku faka ehenhla ka tray and then u ya ma faka firijini ya freeze-a. Maybe u nga ma veka for five hours kumbe six hours mara hayi nkarhi wo leha wo ndlula six hours. Then loko u hetile i ma susa laha tireyinini i ma faka ka contain. Container leyi yi nga ta va yi pfariwile leswaku yi nga ngheni moya laha ndzeni. Loko u yi pfala ivi i swi tlherisela firijini laha swi nga ta fika swi firiza kona. Leswi swi nga endla leswaku mango a last-a lembe.

Mina ndzi vona swi nga tshamisekanga. Hikuva van'wamapurasi loko va ya va tirha navusiku kumbe vatirhi va le mapurasini, swi va veka eka khombo hikuva loko se va ya chayisa, swi nga ha endleka leswaku va va va kha va khomiwa ta tinkunzi va tekeriwa leswi swi nga swa vona kumbe va tekeriwa na vutomi bya vona. Kambe naswona loko va famba va ya tirha navusiku, va siya vana laha mindyangwini, kambe loko va siya vana laha mindyangwini swi nga endleka ku sala ku nghena vanhu, va rheyipa vana le le tindlwini, van'wani va tlhela va va dlaya. So mina ni vona swi nga tshamisekanga leswaku va mapurasi va tirha navusiku.

Ina ni nga va hakela muholo ya vona hinkwayo, kambe loko mpfula yi yima ndzi ta va kombela leswaku va tirha hi ku tiyimisela hikuva hi fanele hi kota ku khavhara nkarhi kumbe masiku lawa hi kalaka hi nga ma tirhangi. Leswi swi ta endla leswaku na vona va tirha ya ku tshembeka. Hikuva loko no va nyika mali yo kala yi nga helelangiki, naswona swi nga va heta matimba eka ntirho lowu. Hikuva mali ya vona na kha ni swi tiva leswaku a hi mali leyo nyoxa, i mali yintsongo. Kambe loko ni tlhela ni ya hafula eka yona swi ta endla leswaku va tirha va tsanile. Kambe naswona, hi ku ya hi ka masiku ntirho lowu va nga kumeka va kha va tirha va nga ha wu rhandzi kumbe va ni viyela.

Mina ni vona ku antswa masi lawa hi va kumaka eka homu. Hikuva masiku lawa a va a ha ri na swilo hinkwaswo leswi faneleke swi va kona emasini, naswona i masi ya ntumbuluko. Kambe lawa hi va ka hi kha hi wa xava switolo, swi ti komba leswaku se a fambe ti-process to tala. Leswi endlaka leswaku loko a ta fika eka hina, a fika a nga ha ri masi manene. Naswona a vonakala leswaku se a adiwe na mati leswaku a tala vanhu hi ta xava, vona va kota ku endla production.

Mina ndzi vona onge loko vamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali ntshovelo wu nga va eka xiyimo xa le henhla swinene hikuva xilo leswiwani swi endlaka leswaku ntshovelo wa swakudya u va kumbe swo byariwa u va u ri hansi hikokwalaho ko tirhisa ti-chemicals loko ti-chemicals leti ti va ti kha ti nghena laha misaveni ti endla leswaku misava leyi yi va yi kha yi nga ha nyuheli ku ve ni yi humesa ntshovelo wa le henhla swinene kambe naswona loko vamapurasi vo tshika ku tirhisa tikhemikhali va zama ku tirhisa ndlela yin'wani yo hambana yo tirhisa tikhemikhali va nga kumeka va kha va va na ntshovelo wa le henhla swinene hikuva tikhemikhali ti endla leswaku misava yi nga nyuheri.

van'wamapurasi lavatsongo hi lava va pfumalaka swo ma swa le mandleni swo enela kambe naswona loko swa vurimisi swi kumeka swi kha swi durha swi endla leswaku van'wamapurasi lava lavatsongo va nga swi fikeleli leswi a va fanele ku swi xava va ta swi tirhisa laha va nge va swi tirhisa kona kambe loko va nga ha swi fikeleli ku swi xava swi endla leswaku na leswi a fanekele va swi endla kumbe enghadini ya vona kumbe laha va byalaka kona swi nga ha endleki so leswi swi endla leswaku swilo swa agriculture kumbe swa vurimisi swikumeka swi kha swi nga ha fambi kahle hikuva van'wamapurasi va durheliwa loko va fanele va ya xava swilo leswi so ni vona onge va fanele va chipisa nyana va nga durhisi michini ya vona leswaku van'wanamapurasi na lavatsongo va kota ku swi fikelela.

Swimilana swi hambanahambanile naswona maxelo yo hambana ma va na ku hlohlotela ko karhi eka swimilana a ya fani ku na maxelo yan'wana ya ku ri eka swimilana ma fika ma va ma ma nga ri ma nga vi kahle kambe naswona vabyali va swimilana kumbe van'wamapurasi va fanele va endla vulavisisi hi mayelana na maxelo ya swimilana leswi va swi byalaka leswaku va swi tiva leswaku loko rixe so va fanele va swi ndlisa ku yini ku na swimilani swin'wani a swi lavi mati yo tala swin'wana swi lava mati yo tala kambe loko va nga swi tivi va ta va va kumeka va kha va swi nyika mati yo tala leswi endlaka leswaku swi nga kuli kahle i swa nkoka leswaku van'wamapurasi va endla vulavisisi.

Ku yiva swakudya emapurasini mina ni vona onge swi vangiwa hi vusweti hikuva munhu loyi a pfumela a pfumalaka hi loyi a kumekaka a va a kha a ri eku xanisekeni eka minkarhi yin'wani i va a va pfumela swo dya swa le ndyangwini kambe naswona loko a kumeka a va a kha a nga ri na mpfuno kumbe ku pfuneka swi endla leswaku a ehleketa leswaku a nga ha ya emapurasini a ya yiva leswaku a kota ku dya munhu lweyi a nga xanisekiki kumbe loyi a kalaka a nga ri evuswetini a nge yivi swakudya swa le mapurasini hikuva loko a lava swo dya i kumeka a kha a tirhisa mali ku ya xava swo dya.

Mina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engeta vuyelo ra mina eka swa eka swibyaliwa hikuva eka nkarhi lowu hi nga le ka wona minkarhi yo tala hi pfumala mpfula maxelo lawa ma nga kona hi maxelo lawa ya kalaka ya nga tshamisekangiki naswona a ya right eka swimilana hikokwalaho loko van'wamapurasi a tirhisa swimilani swi endla leswaku a kuma vuyelo hi nkarhi lowutsongo swi nga teki nkarhi wo leha leswaku a vuyeriwa naswona a nga lahlekeriwi ku na minkarhi leyi ku pfumalaka mati loko munhu a va a kha a nga tirhisi tikhemikhati swimilani swin'wani swi va swi kha swi fa.

Rihanyo ra vatirhi va le mapurasini ri va ri kha ri hlayiseka hi loko ku ri na munhu loyi a langutaka matirhelo ya vona hi minkarhi hinkwayo munhu loyi a vitiwaka leswaku hi yena safety officer munhu loyi i va a kha a fambafamba laha vatirhi va tirhelaka kona a langutisa mambalelo ya vona a langutisa na leswaku ndhawu leyi va tirhelaka eka yona xana yi hlayisekile na ku hava leswaku wun'wani a nga vaviseka na naswona va tirha swi hlayisekile.

Tanihi murimi lowuntshwa ndzi mi tivisa leswaku mi tshama mi swi tiva leswaku ku na vanhu lava va ku va nga yiva swilo swa n'wina laha purasini loko n'wina mi nga ri kona kumbe navusiku xin'wani hileswaku ku na leswi hi swi vitaka leswaku i ku luza loko u byarile swi nga endleka leswaku swilo swin'wani swi nga kuli naswona tanihi va hi n'wamapurasi u ta va u kha u nga endli mbuyelo hi nkarhi wolowo vurimi byi lava mbilu u nga heli mbilu tiyisela loko swilo swi nga fambi kahle endla tindlela tin'wani leswaku u swi lunghisa swi vuyela ematshan'wini.

U teke xiboho lexinene eka ku byala swikwavava hikuva swikwavava swi tirhisiwa ngopfu eka vanhu lava va kumekaka va va va kha va ri na mukhuhlwani swi endla leswaku loko munhu a va a kha a nwa loko a ri na mukhuhlwani a hola naswona swikwavava a swi fi hi ku olova loko ku va ku kha pfumala mati we loko wena u va u kha u swi nyika mati kahle swi ta endla leswaku swi kula kahle swi hlakarhelini.

Vurimi lebyintsongo i bya nkoka swinene hikuva byi endla leswaku ku va na swo dya leswo tshembeka leswi munhu a kha a swi tiva hi minkarhi hinkwayo leswaku loko a lava swakudya i ta swi kuma hikuva a swi kumeki eka ndhawu ya le kule swi va swi kha swi kumeka kokwala kaya kusuhani kambe naswona a swi durhi loko munhu a fanele a ya fikelela kona xin'wani swi endla leswaku ku va na mintirho vanhu lava va kha va kumekaka va kha va tirha kwale enghadini kumbe evurimeni va va va kha va hola mali leswi swi tumbuluxaka mintirho endhawini yo karhi naswona swi endla leswaku ndhawu yi kula yi nga saleli endzhaku eka swilo swo tala swa vutomi.

Swakudya swa le mathinini ku nga va ku ri ku tikhemikhali leti ti fakiwanga kokwalaho ka swakudya leswi leswaku swi nga onhaki endzhaku ka nkarhi wo leha swi nga ha endleka leswaku swakudya leswi swi nga ha khomi kahle va dyi va swona, na yoho tin yeliya swi nga ha endleka leswaku loko ti kha ti susiwa eka ndhawu yin'wana tiyisiwa eka yin'wani ku na ku pakapakiwa leswi endlaka leswaku eka minkarhi yin'wani tin ya wa kambe loko yi kumeka yi kha yi wa, yi yi suka swilo kokwalaho ka yona swi nghena laha swakudyeni kambe loko swi ya swi ya dyiwa hi vanhu swi nga ha endleka leswaku mi dyi wa swona swi nga ha mu khomi kahle ku fikela laha swi n'wi vabyisaka kumbe ku endla swin'wana emirini wa munhu.

A ndzi voni ku ri vutlhari hikuva ku lombisa switirhisiwa swa mina swa le purasini tanihi n'wanamapurasi swi nga ha endleka ku ri ku n'wanamapurasi loyi ni n'wu lombaka switirhisiwa swa mina swi ya fika le ka yena a nga swi khomi hi vukheta kumbe hi ndlela leyi hlayisekeke kambe emakumu switirhisiwa swa mina swi nga ha kumeka swi kha swi onhaka, leswi endlaka leswaku na mina tanihi mutirhisi wa mutirhisi wa swona loko se ndzi lava ku swi tirhisa ni ta hluleka ku ya emahlweni hikokwalaho ka leswaku ni lombisile switirhisiwa swa mina leswi ta endla leswaku vurimisi bya mina byi salela endzhaku, naswona vanhu lava va kumaka swilo leswi leswi byalaka le enghadini ta mina swi nga ha endleka leswaku na vona va kumeka va kha va xaniseka hi ndlela yaleyo.

Ku nga ha va ku ri ku tirhisa swifafazeri swilo swo fana na ti-chemicals, ti-chemicals ti tirhisiwa eka swa vurimi mara i swa nkoka swinene leswaku tanihi murimi xo sungula u fanele u tiva leswaku switsotswana leswi swi ku moxelaka swi moxisa ku yini ende swi moxa hi season yihi ya kona, leswi ta endla leswaku u tiva nkarhi lowu u fanele i ya tirhisa ti-chemicals kumbe swifafazeri emasin'wini ya wena swi ta va hi ndlela leyi swi tava swi kha swi olova loko munhu a endlise xisweswo.

Ndzi boheka ku endla leswaku switirhisiwa swa mina swa hlantswiwa leswi ta endla leswaku vanhu lava ni nga ta va ni kha ndzi ni tirhisana na vona va nga vi na ku ka va nga tshembi ehenhla ka swona, xin'wana na xona hileswaku loko se ni va ni kha ni swi vekile ndhawu leyi ni nga ta va ndzi swi veke eka yona i ndhawu leyi nga ta va yi hlayisekeke leyi baseke ya e va yi kha yi languteriwa leswaku yi basile a ku na swilo swin'wana leswi nga ta va kha swi nghena laha swi onha onha i switirhisiwa swa mina, naswona xin'wana xa nkoka lexi ni fanekele ku xi endla ni fanekele ni endla leswaku ku hava switirhisiwa leswi nga bola leswi ta endla leswaku loko ni va ni kha ni tirhisana na vanhu na vona va va va kha va swi tekela enhlokweni swilo leswi hi nga ta va hi kha hi swi endla.

Hi mayelana no hlengeleta mati ni nga va ni kha ni endla leswaku ku va na mathangi laha purasini mathangi lama ma ta va ma kha ma tirhisiwa ku chela mati naswona ma ta va ma tiviwa leswaku ma mathangi lawa ya so na so ma fanele ma tirha eka ndhawu ya njhani, so xin'wani xa nkoka xa ku ri ni nga va ni kha ni xi endla laha purasini i ku endla leswaku ku celiwa mugodi laha ndhawini kambe mugodi lowu u fakiwa e phepha le hansi phepha leri nga ta va ri kha ri khoma mati leswaku loko hi kha hi chele la ma nga fambi hi xihatla ma va ma kha ma khomekile, leswi swi ta va swi ri na nkoka swinene leswaku ndzi swi endla loko ndzi ri epurasini, so hi mayelana no va hlayisa mati a ma fanelanga leswaku ma kha ma tirhisiwa hi vusopfa munhu u fanele ku tirhisa mati loko swi fanelile naswona loko hi fanele hi cheleta, hi cheleta hi minkarhi liya ya late hi ndzhenga hayi nampundu.

Varimi va fanele va swi tiva leswaku tanihi varimi va cheka maxelo hi masiku hinkwawo ku nga ha va ku ri hi ku va cheka maxelo ya vhiki hinkwaro ku yela ku yela ku ya kwale ka mavhiki lawa ya landzelelaka, leswi ta va swa nkoka leswaku tanihi varimi va tshama va swi tiva leswaku eka mundzuku lerixaka ku va ku kha ku humelela yini kambe xin'wana xa nkoka hileswaku varimi va nga se huma va fambisa swibyariwa swa vona emakete, va fanele ku va va ri na swo khavhara kumbe swo swilo leswi va swi fambisaka emakete va fanele va va va ri na swona ku endlela leswaku loko ku kha ku lava ku na mpfula va swi tiva leswaku va ta swi siverisa ku yini swilo swo fana na sweleswo ndhawu leyi va tirhaka ka yona va fanekele va yi cheka na yona leswaku yi hlayisekile ku fika kwihi na.

Swakudya swa organic i swakudya leswi swi swi tumbuluxiwa kumbe swi byariwa kambe swi nga tirhiseliwi swilo swo fana na ti-chemicals ku swi kurisa swi ti kulela hi ntumbuluko, kambe naswona swo dya leswi swi nga va swi kha swi kokela ndzhaku hikuva swi kula hi ntumbuluko wa swona a swi dyahiwi mayelana na swo dya swin'wana leswi byariwaka laha makaya, so leswi swi nga va swi kha swi khumba hi ndlela ya leswaku makulelo ya swona a ya jahi hi makulelo laha ya fambaka hi ndlela leyi yi nga tumbuluxeka ka swinene, so a swi fani na swin'wana swa laha makaya leswi kha va switirhisiwa tikhemikhali swi kumekaka hi minkarhi hinkwayo.

Ku nga va ku ri hi ku endla leswi hi swi vitaka leswaku i crop rotation laha ku va ku kha ku cincacinciwa swilo leswi byariwaka kwalaho masin'wini ku nga vi ku kha ku byaliwa swilo swo fana kumbe swilo swin'we endhawu yin'we ku fikela nkarhi wo leha, xin'wanyana xa nkoka hileswaku loko ku va ku kha ku na ku cinca laha masin'wini i swa nkoka leswaku munhu a byala swilo leswi swi nga na ku va swi nga nyenyeli mayelana na xiyimo xexexo swi nga ta va swi kha swi hlangane na xona eka nkarhi wolowo leswi swi ta endla leswaku tanihi murimi u nga lahlekeliwi hi swilo swo tala kumbe u nga lahlekeriwi swinene.

Loko munhu o byala swimilana swo karhi ka ha ri na nkarhi kumbe endzhaku ka nkarhi wo karhi swi nga ha endleka leswaku mbewu leyi a nga ta va a kha a byale hi yona yi nga kuli kumbe mbewu leyi kula kambe swimilana leswi loko swi kha swi kula swi kumeka swi kha swi nga humesi mihandzu hikuva swi kha swi hundzele hi nkarhi, nkarhi lowu a swi fanele swi kule hi wona ku fana na ti-season kumbe maxelo a ma fani ku na maxelo man'wani a ya kahle eka swimilana swin'wani, so swimilana swo fana na sweswo ku na nkarhi lowu swi byariwaka hi wona ku na minkarhi yin'wani ya ku ri a swi byaliwi hikokwalaho tanihi murimi i swa nkoka leswaku munhu a endla vulavisisi a swi tiva leswaku eka nkarhi wo karhi ku byariwa swimilana swo karhi kambe eka nkarhi wo karhi ku byaliwa swo karhi kambe swin'wana a swi byaliwi.

Eka malembe lawa ya hundzeke switirhisiwa swa vurimi i swilo leswi a swi kha swi byariwa kambe naswona swi nga tirhiseriwi ngopfu kumbe swinene ti-chemicals kambe eka nkarhi lowu hi nga le ka wona nyamuntlha hi vona switirhisiwa swa hina swa vurimi switirhiseliwa ngopfu ti-chemicals, swi va swi kha swi endliwa leswaku swi kula hi xihatla kambe leswi a hi swilo leswi fanekele swi kha swi endlisiwa xiswona, kambe swi va swi kha swi endliwa hi ndlela leyi hikokwalaho ka leswaku varimi kumbe lava endlaka swa vurimisi va va kha va tsutsumisa ku vuyeliwa, va lava ku endla swilo swo tala kumbe va va na mbewu yo tala leswaku va ta vuyeriwa hi mali yo tala.